Seno se tlhola ke tlhokego ya di-ambulance tse di lekaneng, seemo sa ditsela, baitsanape ba tlhokomelo ya kalafi ba sa lekana. Nnyaa, ga e na thuso mo balwetsing ba rona, balwetse ba tshwanelwa ke go newa thuso ka bonako, go samaganwa le bone ka seriti le ka kutlwelobotlhoko mme batho ba le bantsi ba loba matshelo ka kgang e.

Nnyaa, bolwetse jwa HIV and AIDS ga bo fole, ga gona kalafi e e fodisang HIV gotlhelele kwa nakong eno mme go na le melemo e okobatsang e e ka dirang gore motho a tshele bophelo jo bo leele, jo bo itekanetseng, fa o e tsaya ka tshwanelo. Melemo ya go tsaya diokobatsi tsa HIV ka tshwanelo, e fokotsa jwa HIV mo mmeleng, e thibela kgatelelopele ya HIV go ya mo AIDS, e tokafatsa boitekanelo jotlhe mo mmeleng.

Go rulaganya dikopano le metsotso ya puisano ya banna fela, go tlisa banna ba ba tlotlegang mo motseng go buisana ka boitekanelo jwa maikutlo, go dirisa dikgaisano, dipapadi kgotsa dipina go bula puo, go tlhama setlhopha sa banna, go supa mafelo a ba ka bonang thuso teng.

Botlhokwa jwa go sedila mmele go na le seabe se segolo mo go thuseng batho ba ba nang le bogole ka tlhaloganyo kgotsa boitekanelo jwa maikutlo ka ditsela di farologaneng. Mofuta wa thuso, go fokotsa matshwenyego le kgatelelo ya maikutlo, go tokafatsa tlhokomelo le boitshepo. Goreng ke akanya jalo? Go na le dipatlisiso tse dintsi tsa bongaka tse di bontshang gore boitekanelo jwa mmele bo amana ka tlhamalalo le boitekanelo jwa maikutlo.

Ee, batjha ba iphitlhela ba na le kgwetlho ya go itemogela ka kitso ya thibelapelegi gonne batsadi ba bona ba boifa go bua le bona kwa gae. Ke boammaaruri gore bašwa ba le bantsi ba iphitlhela ba sa itse go le kalo ka thibelapelegi mme seno se ka felela ka ditlamorago tse di sa siamang jaaka bo jo bo sa batlegeng, motho ya a tshwanetseng go tsaya maikarabelo a go ruta bašwa ka thibelapelegi ke ba masika le batsadi, ba tshwanetse go simolola ka go buisana sentle le bona ka maitshwaro a a siameng le botlhokwa jwa thibelapelegi.

Ga go ditlamelwana dipe tsa pholo tse di tlamelwang bagodi mo tikologong ya me mme puso le ba tlhokomelo ya botsogo ba ka dira tse di latelang, go bula ditheo tsa tlhokomelo ya bagolo, go ntsha dipalo-palo le maitlamo a tlamelo, go romela baoki kgotsa tlhokomelo mo malapeng, go rulaganya mananeo a boitekanelo le maitsholo a botshelo jo bo siameng, go aba meriana le ditlamelo mahala.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba malapa a bone gonne go nna le lelapa go ka ba thusa go ikutlwa ba le botlhokwa. Bagodi ba ikutlwa ba amogetswe ba leng mo tikologong e ba e itseng. Go nna mo gae go thusa gore ba ikutlwe ba sa latlhegelwa ke seriti.

Mo ditso tsa baTswana le ma-Aforika ka kakaretso. Go tlhokomela bagodi ke sengwe se se bonwang jaaka maikarabelo a lelapa, segolobogolo bana le ditlogolwana. Le fa go le jalo, go na le dipono tse di tlwaelegileng tse ka nako e nngwe di sa tsamaye le boammaaruri, se tota se leng boammaaruri mo dingwageng tse di sa tswang go feta, ba lelapa ba le bantsi ba sena bokgoni, nako, madi, kitso ya go tlhokomela bagodi.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di na le seabe se segolo mo go rulaganyetsang tsela e re akanyang ka yone ka go tsofala le go tlhokomela batsofe. Tseo di ama maikutlo a rona ka tsela tse di latelang, tlotlo le boikanyego mo go bagolo, maikarabelo a lelapa, kgolagano ya meletlo, go amogela botsofe.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se se botlhokwa mo tlhokomelong ya batsofe mme tsela e di dirang ka yona seabe seo e farologana go ya ka ditso tse di farologaneng. Seabe sa lelapa mo mekgweng ya setso sa baTswana le ditso tse dingwe tsa Aforika, bana ba tshwanetse go tlhokomela batsadi ba bona fa ba gola ka lerato le ka tlotlo mme mo ditso tsa se West-ara go tlhokomelwa ke setsebi kgotsa lefelo le le rulagantsweng ke puso go tsewa e le mo tlwaelong.

Mo tikologong ya me, go tshwana le mo mafelong a legae a Aforika Borwa jaaka Soshanguve, Mabopane, Tembisa le mafelo a mangwe. Go na le ditirelo tse dingwe tse di tlamelwang batsofe tse di akaretsang thuso ya puso, madi a bagolo, diphitlho tsa boitekanelo, ditirelo tsa Phutego le dikereke.

Ee, mafelo a tlhokomelo ya bagodi a teng mo mafelong a le mantsi gape a farologana go ya ka se ba se fang le ka fa a tsamaisiwang ka teng. Fa ke tlhaloso ya mafelo ao, ditirelo tse ba di fang le gore a di a duelwa. Dikago tsa bagodi, mafelo a tlhokomelo a a tsamaisiwang ke setšhaba, dikago tsa tlhokomelo ya letsatsi. Ditirelo tse di fiwang ke tlhokomelo ya botsogo, tlhokomelo ya motshegare le bosigo, boitlosobotlhoko le boikhutso, thuso ya maikutlo le tlhaloganyo. A ditirelo di a duelwa? Ee, tse dingwe di a duelwa segolobogolo mafelo a a ikemetseng kgotsa a tsamaisiwang ke poraefete.

Thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe e na le maiteko a a rileng a go ba tshegetsa fela gape e na le diphatsa tse dintsi tse di tlhokang go ka tokafadiwa. Mekgwa ya go tokafatsa thulaganyo, go aga mafelo a mangwe a tlhokomelo mo diporofenseng, go oketsa ditirelo tsa tlhokomelo ya malwetse a batsofe, go godisa tlotlo ya bagodi mo setšhabeng.

Ke akanya gore phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e na le seabe se segolo mo boleng jwa botshelo jwa batsofe, e thusa bagodi ka go reka dijo, diaparo le ditlhokwa tse dingwe tsa motheo.

Go dira kopo ya phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe mo Aforika Borwa, o tshwanetse go latela dikgato tse di latelang, go latela melao yotlhe e e beilweng ke SASSA, o tshwanetse go nna moagi wa semolao wa Aforika Borwa, o se ke wa bo o dira. O tshwanetse go ya kwa office-ing ya SASSA o tshwere lekwalo la boitshupo, sesupo sa go bontsha gore ga o dire, lekwalo la go supa lefelo la bodulo.